Mona ho hlokahala proof of address, e leng hore proof of address ke hore na ke bopaki bo feng bo tjhong hore ke nnete hore o dula moo. Mme proof of address, o ka e thola di ofising tsa mmasepala.

Ha o tshwanetse hore o ntlafatse credit score ya hao, ke hore o tshwanetse hore ho sekebe wa ba le di ntho tseo o di kolotang mme tse ka tlasa lebitso la hao.

Hore o tsebe ha o batla ho reka lehae hore o lo reka tulong e jwang pele o le reka. O tsebe haholo le hore o lo reka ho mang, hore o tle o tsebe hore o ka se kopane le di ntho tse tla o thibelang ha o batla ho reka lehae.

E-wallet e bohlokwa haholo mme ebile e bonolo. Ka hobane ha o lo e ntsha o ntsha hona bank-eng ya teng. Mme ha o e ntsha ho tlo batlahala di nomoro tsa hao tsa mohala mme le pin eo o e send-etsweng.

Ke tlile ho tletleba ka hobane tjhelete eo ke e fumaneng ha se tjhelete eo ho no ho tshwanetse hore ke e thole. Mme ke utlwa ha ke botsa ke jwetswa hore tjhelete ke e hutsi pele ho nako. Ke ka hoo e tswileng e sa lekane le eo, ke kopa hore le nhlalosetse ho fetisisa mona.

Ka hobane o batlile tjhelete ya hao pele ho nako, mme ha o tlo thola tjhelete eo o ne o tshwanetse hore o ka e thola. Mme o tlo thola e ka tlase ho eo o neng o tshwanetse hore o e thole ka lebaka la hore o e nkile ka pele ho nako.

Ntho e etsahalang mona ke hore o nkile wa tlohella tshireletso ya lefu jara e fetileng ke ka hoo o kekeng wa fumana tjhelete. Ke nahana hore ke yona ena tsela eo e entseng hore o seke wa fumana tjhelete. Ka hobane o ile wa tlohella tshireletso ya lefu jara e fitileng. Ka hoo ha o no kgona hore o sebeletswe.

Ke founa mabapi le taba ya hore ho thwe ho na le sekoloto seo ke se nkileng empa ha ke sa se hopola. Ke kopa ho botsa hore ekaba le ka kgona hore le nshebele hore ekaba ke sekoloto se feng seo se tswang company-ing efeng.

Ha ke na le yona ke ka mo kadima ka hobane a kgone ho patala matjhonisa, a kgone hore a tswele pele a tsebe hore o se a tla fa nna tjhelete. Ka hobane bo matjhonisa ba bolayana kantle ka mona ha o sa ba patala. Mme ke mo kgothaletse le hore a tlohelle hore a kadimisane tjhelete ho mashonisa.

Ke kopa tlhakiso ka hobane ntho ena ha ke utlwisisi ya hore ke tshwanetse hore ke eme dilemo tse nne kaofela hore ke kgonne ho kenya kopo ya UI _F. Mme e le taba e sa nthabisang haholo, ke kopa hore ke tsebe hore ha e le hantle ke yona feela ntho e re ka e sebedisang. Kapa hona le ntho e nngwe e re ka e sebedisang hore ke kgone ho kenya kopo ya ka ya tjhelete ya UI _F.

Founa mabapi le hore ke batla ho tseba hore ha ke kenya tjhelete ya ka e tlo tswa e le bokae kamora nako e itseng. Hobane ke motho ya nang le ho batla hore ke batla ho kenya tjhelete account-ong. Mme ke hore ke kgone ho e ntsha e se e na le di tswala tse ntle. Ke kopa hore o nhlakisetse haholo ka yona nthwena.

Ke kopa ho tseba hore ke utlwile ho thwe ho na le mokgwa o ka sebedisang tjhelete ha bobebe bo bolokehileng. Kantle le ho tsamaya ka tjhelete ya pampiri kapa ya tshepe. Ke kopa hore le nhlalosetseng ha batsi ka nthwenanang.

Hore kopo ya hao e kgone hore e atlehe, o tshwanetse ebe o na le ntho eo re e bitswang ka hore credit score e lekaneng. Hore o ka kgona hore o nke koloi ya sekoloto, mme ke ka hoo e sa dumellwang kopo ya hao. Ke ka lebaka la hore credit score ya hao e tlase haholo, mme haya lekaneha hore o ka fuwa koloi.

Ha e be credit score ya hao e le tlase kapa e le ka hore o ile wa kolota di bakeng tse ding, mme ke ka hoo o ke keng o hloka overdraft facility.

Account ho hlokahala bopaki ba mo o dulang teng, e leng proof of residence. Eo o ka e tholang masepaleng kapa eo o ka e tholang ka bank-a ya hao e ngwe.

Tjhelete ke thotse e tlase ka hobane ke ile ka kwala account-o ya ka pele ho nako. Ke ka mokgo ke thotseng tjhelete e tlase haholo.